Oku kwawamanyanisa amazwi amaninzi kakhulu kuba yaba yindebe yokuqala ukuthathwa nguMzantsi Afrika kwaye yayibanjelwe apha loo loo ndebe leyo apha eMzantsi Afrika eRhawutini.

Imidlalo embalwa kwi-intanethi endinothi umntu ndimcebise ayidlale yimidlalo enjengebhola ekhatywayo kuba kaloku imnandi kwaye uye ube nolwazi ngebhola.

Imidlalo yebhodi inongelo kakhulu kuba kaloku abadlali bemidlalo yebhodi baye baqiqe engqondweni, babe krelekrele bakwazi nokuzilawula.

Oyena mdlalo ogqwesileyo kakhulu eMzantsi Afrika ngumdlalo webhola wombhoxo kuba naxa idlala amabala okudlala ayagcwala luluntu nalo nabalandeli bayo balapha eMzantsi Afrika.

Iindlela ukudlala ezemidlalo unceda ngayo ekuphuhliseni isakhono zezokuba abadlali balo mdlalo baye babe nomqeqeshi baqeqeshwe bazilolonge kwaye baqeqeshwe nangendlela yokuziphatha ukusebenzisana.

Into urhulumente angayenza kwezi zikolo kukuba aphucule umgangatho weendawo zokudlala imidlalo leyo kwaye azenzele ngokukwakhe angafuni ukukhupha iinto ezinjengeethenda ukunqanda urhwaphilizo ukuze iinkonzo zifikelele kweso sikolo.

Ezinye iindidi zemidlalo endingathanda zibe khona kwisikolo sasengingqini zezi zezinjengemidlalo umdlalo webhola wombhoxo, umdlalo wokudada, ikhriketh. Kuba kaloku le yeyona midlalo inamathuba kakhulu kulutsha kwaye inika amathuba amanintsi kubadlali bazo ukuba baye kumazwe angaphandle kwizwekazi iAfrika.

Eyona ndlela ndicinga zingachaphazela ngazo umntu mna le midlalo kukuba abantwana abayenzi imisebenzi yabo yesikolo, abahoyi esikolweni kwaye abazenzi iimfaneko iimfanelo ebemele bayazenza njengabantwana kuba kaloku basoloko bebhizi zezi games apha kwezi fowuni zabo.

Eyona ndlela yokujongana nemicelimngeni xa ndinokuqala ishishini mna lale nto endiyithandayo kukuba ngabana kungafuneka ndiqale ndijonge ingxaki leyo yenza imicelimngeni, ndikwazi ukufumana isisombululo kulo micelimngeni leyo ndiza kube ndijongene nayo.

Amathuba omsebenzi athi ivuleke xa kubanjwe itumente zizithuba zemisebenzi ezinjengokuthengisa. Imisebenzi ezinjengokuba kufuneka abantu imisebenzi yokuklina, kufuneka abantu bokuklina iindawo ezo kuza kube kulele kuzo iindwendwe bacoce. Eminye imisebenzi yimisebenzi enjengoba abantu bayakwazi uzivulela amashishini abo abo amancinci.

Isizathu sokuqala sokuba sibalulekile imidlalo empilweni yolutsha kukuba imizimba yabo iyalolongeka bahlale besegazini bangaguli. Okwesibini isizathu sesokuba abafundi bayazikhwebula kwizinto ezimbi kulutsha, iinto ezinjengobugebengu, xa bunobuqhetseba xa esele bengene kule midlalo kuba basoloko bebhizi bezilolonga. Kwaye ezinye izizathu zezokuba bayakwazi ukuncokola nabanye abantu kuba bayaqeshwa phayana ngumqeqeshi wabo emabaleni xa sele bedlala le midlalo.

Ukuba ndingafunda emakhaya ezilalini ndifuna umdlalo onjengoweqakamba eyona micelimngeni endinokuhlangabezana nayo kukuba okokuqala ezikolweni azikho iindawo ezisemgangathweni zokudlala umdlalo weqakamba. Kwaye bambalwa abantu abathanda umdlalo weqakamba emakhaya abalimi kuba kaloku bona bathanda kwaye bazi ibhola ekhatywayo kakhulu, ungakumbi ulutsha.